Dibanka di sekaseka ID le tshemediso ya semolao, boemo jwa madi le ditshenyego, bong jwa motho le maemo a karata go netefatsa tshireletso le bokgoni jwa go laola account pele ba amogela kopo ya karata ya sekoloto.

Fa o dira tshwetso ya karata ya sekoloto o tshwanetse go akanyetsa boemo jwa madi, interest-e, ditshegenyego, mananeo a melemo le tshireletso. Mme o ka papisa mefuta e e farologaneng ka ditshenyego, interest, molemo le tshegenyetso, go netefatsa gore karata e tshwanela bokgoni jwa gago le ditsela tsa gago tsa go laola madi.

Sekoloto sa gago le histori ya go adima madi di ama kgonego ya gago ya go amogela karata ya sekoloto, interest-e le ditshwenyego. Mme go tokafatsa go akaretsa go lefa madi ka nako, go laola dikoloto, go rulaganya diphatlha tsa madi le go dirisa mananeo go bontsha tshireletso le boitshepegi.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke tshedimosetso e e sa tlhamaletsang ko balemi e e kwa godimo, go sa sekaseke ditshwenyego le histori e e sa tlameletsang ya madi, go tlhamamisa kopo e tsamaya sentle, tlatsa ditshemisetso ka botlalo, sekaseka limit-i le ditshwanyego, tokafatsa histori ya ya madi di dirise ditirelo tsa banka.

Go boisa le go tlhaloganya melangwane le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele go kopo go thuso go itse ditshwenyego. Go fokotsa mathata, go laola sekoloto ka boikemelo le go oketsa tshireletso ya madi.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho go tlhaloganya ditshwenyego le interest, go laola sekoloto ka boikemo, go fokotsa kgatlhego le mathata le go oketsa tshireletso ya madi fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto.

Fa banka e dumela gore o dirise mokgwa wa go bula sekoloto, e tsaya tsia dilo histori ya gago ya madi.

Overdraft facility e thusa go laola ditshwenyego tse di tlwaelegileng le go oketsa boikemo. Mme e ka nna le dikgwetlho tse di jaaka interest-e e kwa godimo, mogorokotso o o sa laolwang le kgwebo e e sa tlhokegang fa e dirisiwa ke tsela e e sa tshwanang.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa overdraft di akaretsa interest service fees, late payment le penalty fees. Mme di ka tilwa ka go sekaseka interest rate, laola go dirisa overdraft fela ditshwenyego ka nako le go buisana le bank-a.

Dituelo tse di buellang dibanka di fokotsa madi a motho a a dirisang letsatsi le letsatsi. Mme ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshwenyego di akaretsa laola madi a adimilweng. Fela ditshwenyego ke nako sekaseka ditshwenyego pele o dirisa karata, dirisa mananeo a go laola madi le go buisana le .

Ditsela tse dingwe di akaretsa rulaganya budget fela ditshwenyego ka nako dirisa le online banking. Kopa repayment plan le go dirisa overdraft fela fa go tlhokega, dikgato tseno di thusa go fokotsa ditshwenyego tse di oketsegileng, go laola madi ka tlhomamelo le go boloka histori e e ya madi.